Ndi zwa ndeme zwa uri musi muthu atshi kho ya mashango ḓavha, a ḓivhe kushandukisele kwa masheleni a ṱhogomele na masheleni awe, zwi nga katela u ḓivha kushandukisele kwa masheleni zwino arali a kho nyaga thuso a ngaya banngani, banngani vha nga kona u mushandukisela tshelede yawe ya bva kha dzi rannda ya ya kha dzi doḽa.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri hezwi muthu a kho ita zwa u endela mashango a ṱhogomele masheleni awe, zwone zwi tshi khou itela kushandukele kwa masheleni ngauri hezwi atshi khou ya kha mashango ḓavha kana atshi khou dalela maṅwe mashango uḓo wana zwori masheleni ane a kho shumisiwa hangei mashango ḓavha ha fani na masheleni ane a khou shumiswa vhuponi hawe. Zwino ngoralo hoyo muthu u tea u ḓivha kushandukisele kwa masheleni na uri a ṱhogomele masheleni awe asi ḓo sala o hanganea, hone arali muthu a kho nyaga u bviselwa masheleni awe atshi kho bva kha dzi rannda a tshiya kha dzi doḽa fhethu hune anga wana hone thuso ndi banngani, banngani ndi hone fhethu hune vha nga shandukisa tshelede yawe yabva kha dzi rannda ya ya kha dzi doḽa vha nga dovha vha vha mutsivhudza ngaha zwiṅwe ngau shandukiswa ha masheleni.

Uya nga ha nḓivho yanga nṋe ndi vhona forex hu u rengiselana kana u shumisana na mashango ḓavha, sa musi nṋe ndi tshi kho shumisa dzi rannda nda dovha ndavha ndi kho shumisa dzi rannda vhuponi hanga kana South Africa nda vha ndi tshi kho renga huṅwe kana kha ḽiṅwe shango khamusi haningei China, musi hu tshi kho shumisisiwa dzi tshelede dzo fhambananaho nṋe ndi vhona forex hu u rengiselana ha mashango o fhambananaho hu tshi kho shumisa masheleni o fhambananaho.

Zwine muthu a tea uzwi thanyela musi atshi khou ṱoḓa uita khumbelo yau shandukiswa ha masheleni, u tea u thanyela uri tshelede iyo ine nda kho i shandukisa kana masheleni ane nda kho a shandukisa a khou bva kha iṅwe atshi khou ya kha iṅwe vhundeme kana tshi tshiimo tsha masheleni.

Zwine muthu a tea uzwi thanyela musi atshi kho ṱoḓa uita khumbelo yau shandukisa masheleni, ndi ya uri utea u ḓivha uri musi atshi khou shandukisa masheleni awe atshi khou bva kha maṅwe atshi khouya kha iṅwe utea u ḓivha zwori musi ndi tshi khou shandukisa masheleni anga ndi ḓo sala ndi na vhugai, ngori unga wana muthu akho shandukisa masheleni awe atshi khou bva kha dzi rannda aya kha dzi doḽa a wana zwori doḽa tshiimo tshayo tshi fhasi ene avho ḓo sala ana tshelede ṱhukhu asi tsha kona nau swikelela zwine a ḓovha a kho ṱoda nga tshetsho tshifhinga. Zwino muthu utea u thanyela zwezwo utea u ḓivha uri ndi khou shandukisa rannda ṱhanu ndi ḓo wana ḓoḽa nngana ngori anga ḓivha uḓo sala asi tshena tshelede yono farea.

Fhethu hune muthu aya hone atshi kho ṱoḓa uita khumbelo yau shandukisa masheleni awe ndi banngani, banngani ndi hone hune muthu anga kona uya a wana thuso hone ngauri banngani ndi hone hune ha vhulungiwa masheleni vha tshi khou ṱanganedza maṅwe masheleni atshi khou bva huṅwe a tshiya na huṅwe.

Vhundeme ha forex kha ikonomi yashu, ndi zwa uri forex iita zwori ikonomi yashu i aluwe ngauri forex iya ku ia kona u kunga vha vhulungi ha masheleni, ya dovha hafhu ya ṋea tshikhala tsha uri shango ḽashu ḽivhe nau rengiselana na maṅwe mashango maṅwe mashango aḓe atshi renga kha riṋe mashango ḓavha mashango o yaho ngau fhambana, zwino forex i sala itshi kho ita zwa uri ikonomi yashu i aluwe.

Forex ina vhundeme kha ikonomi yashu, ngauri iṋea tshikhala tshavhuḓi tsha uri ikonomi yashu ikonomi yashu i aluwe ngauri uḓo wana itshi kho ṋewa tshikhala uri mashangoni ḽashu rivhe na vhuḽedzani na maṅwe mashango ngau to rengiselana. Zwi sia zwi tshi kho vhuyedza ikonomi yashu zwi sia zwi tshi kho ita uri ikonomi yashu i ṱanḓavhuwe ikonomi yashu i aluwe, forex i dovha hafhu ya kunga vha vhulungi vha masheleni vha vhulungi vha masheleni vhane vho vha sia vha tshi kho ita na zwa uri ikonomi yashu nayo i aluwe, forex ndi yavhuḓi kha ikonomi yashu isia i tshi kho ita uri ikonomi ya vhoriṋe i aluwe.

Tsha u thoma ndi tea u ḓivha kana ndi saathu u shandukisa tshelede yanga hanefho ndi sathu.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme zwauri muthu aḓi wane a khou vula akhaunthu ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino, ngauri muthu hango tea uṱwa a khou tshimbila na gwama ḽa masheleni awe kha tshifhinga tsha zwino, ngauri hafho nnḓa mavemu oto ḓi ṋea mannḓa ngauri nau tsweliwa hano maḓuvha uvho tswelwa na nga wahau nanga wa tsini, zwino u na akhanthu yau ya bannga u soko swika wa vhulunga masheleni awu hanefhaḽa utshi nyaga u shumisa zwikene utshi kho nyaga tshelede yo imaho ngauri wa swika wa swika wa ḓibvisa hanefhaḽa nga ṱhukhu. Ngauri azwingo tea naluthihi azwingo vhuya zwa vhulungea uri muthu avhe ana masheleni awe a kana masheleni awe nga vhuḓalo nga ene muṋe, vhunga mavemu na ano ano maḓuvha atshi vho to dzhena nadzi nnḓuni lune ungasi ḓoita uri tshelede yau yo vhulungea musi inga ngomu nnḓuni, zwino akhaunthu ya bannga nṋe ndi vhona muhumbulo wa khwiṋe.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela naluthihi uri bannga i dzhie masheleni nga murahu ha musi ndi tshi kho bvisa masheleni anga e ndavha ndi khou vhulunga musi tshifhinga tshi saathu u swika, ngauri hu ya swika nyimele dza shishi dzine na nṋe muṋe ndavha ndi songo dzi humbula uri ndi ḓo swika khatsho, ngauralo ndavha ndi kho tea u shumisa aḽa masheleni anga ende a valela ngei banngani. Azwongo tea naluthihi uri bannga ivha itshi kho dzhia maṅwe masheleni nga murahu ha musi ndi tshi kho ita zwithu zwe ndavha ndi songo ita uri ndi ḓo zwi ita azwingo tea.

Vha tea uzwi tevhedzela nga murahu ha musi a tshi kho nyaga u shandukisa phini dzawe dza dzi apuḽikhesheni, tshau thoma hedzo ṋomboro dzine a kho dzi shandukisela dzone kha dzivhe ṋomboro dzine adzi ḓivha dzivhe ṋomboro dzine aḓo dzi elelwe masiari na vhusiku, ngauri arali ha savha ṋomboro dzine adzi elelwa uḓo swika hune aḓo dzi hangwa hedzo ṋomboro zwaḓo ita zwori a dovhe a shandukise futhi. Hone arali a kho to shumisa ṱhingo hone arali a kho to shumisa ṱhingo thendeleki yawe a hayani uita hezwo zwithu khavhe ana nḓivho nazwo asa ḓo puṱedza fhethu hune ha khou itea u puṱedza hone, hone arali a tshi kho thuswa henengeyi banngani kha zwi ite mafhungo ori u kho thuswa nga muthu ane a shuma hanefho banngani muthu ane avha na nḓivho nazwo, asongo tenda u thuswa nga muthu phepho ngori hoyo muthu uḓo sala atshi kho shavha atshi vho sala atshi vho ḓivha phini dzawe zwi songo tea.

Muthu arali a khou shandukisa phini dzawe dza dzi apuḽikhesheni, kha ḓivhe uri ṋomboro dzawe dzine a kho ḓodzi shandukisa ndi ṋomboro dzine uḓodzi elelwa masiari na vhusiku ngauri arali a sokou shandukisa kha dziṅwe ṋomboro dzine dza ḓodzi elelwa dzi ḓo ita zwori a dzule a khou shandukisa ṋomboro dzawe dza apuḽikhesheni ḓuvha na ḓuvha.

Maṅwalo ane a ṱoḓea nga murahu ha musi muthu a tshi khou ita garaṱa ya u thoma ya tshikolodo zwine a tea u zwi ita ndi zwa uri u tea u ḓa na vhuṅwali vhune ha sumbedzisa fhethu hune a dzula hone, a dovha hafhu a ḓa na luṅwalo lune lwa sumbedzisa tshelede ine a nga vha a khou i swikelela nga ṅwedzi nga ṅwedzi nga murahu ha musi a tshi vha a khou ita i tsho, heyo khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo. U tea u dovha a sumbedza zwo ri ene u ya swikelela vhugai nga ṅwedzi.

Maṅwalo ane a ṱoḓea nga murahu ha musi muthu a tshi khou ita khumbelo ya garaṱa ya u thoma ya tshikolodo, u tea u ḓa na luṅwalo lune lwa sumbedzisa fhethu hune a dzula hone, a dovha hafhu a ḓa na luṅwalo lwa u sumbedzisa uri ene u kona u swikelela tshelede ya vhugai nga ṅwedzi vhunga a tshi khou koloda u tea u sumbedza uri ene u kona u swikelela vhugai, u kone u swikelela tshelede nngafhani.

Zwine wa nga ita zwihuluhulu arali u tshi khou ṱoḓa u khetha garaṱa yo teaho, tsho thoma ndi zwa uri muthu kha ite tsedzuluso a vhone zwo ri ndi bannga i fhio ya khwine ine a nga kona u i shumisa, tsha u thoma ndi tsha uri kha ṱoḓe zwidodombedzwa zwoṱhe uri a ḓivhe uri hu vha hu khou itea mini nga murahu ha musi o khetha eyo garaṱa.

Zwithu zwine muthu a nga ita, a nga murahu ha musi a khou ṱoḓa u khetha garaṱa yo teaho ya tshikolodo, kha sedzuluse a ṱoḓe u ḓivha uri ndi ifhio bannga ya khwine ine ane a nga kona u i takalela kana ine a nga kona u i swikelela, ine a ḓo kona u shumisa nayo zwavhuḓi. A dovhe hafhu a dovhe na a ḓivhe na zwidodombedzwa zwinzhi uri zwithu zwi tshimbilisa hani nga murahu ha musi o no ita izwi zwikolodo kha heneyo bannga.

Nga nḓila ine muthu a nga vhambedza ngayo, nḓila dzo fhambananaho dza garaṱa dza zwikolodo, ndi musi o ya banngani dzo fhambananaho a vha khou ṱoḓa zwidodombedzwa zwinzhi, a tshi khou nyaga u ḓivha nga ha vhunzhi ha hone ndi zwa ndeme vhukuma uri muthu a vhe a khou ḓivha zwa uri ene u kho pfhesesa uri a nga ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo kha ifhio bannga.

Muthu u tea u vha a tshi khou khetha akhaunthu ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe nṱhani ha akhaunthu yo ḓoweleaho ya u vhulunga tshelede ngauri zwezwi a tshi vha tshi khou shandukisa zwi vha zwi tshi khou ita zwa uri a vhe a tshi khou kona u vhulunga masheleni awe nga vhunzhi.

Muthu a tea u zwi dzhiela nṱha kana zwithu zwine zwa vha zwi khou itea nga murahu ha musi muthu a na akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho, ndi uri heyi akhaunthu i vha i khou shuma uri muthu a kone u bvisa tshelede yawe ye ya pangiwa hanefho kha akhaunthu yawe nga ngomu banngani, u ḓo swika a i bvisa uri a kone u shumisa zwithu zwine a vha khou ṱoḓa.

Musi muthu o vula akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi uri heyo akhaunthu yawe a nga kona u i shumisa u bvisa masheleni awe ane a nga vha khou ṱoḓa u a shumisa ane a vha o vhulungiwa hanefhaḽa banngani.

U vula heinoni akhaunthu ya u ya dibosithi yo dzudzanywaho, zwi a thusa muthu uri a kone u swikelela tshipikwa tsha masheleni awe ngauri kha ḓuvha kha ḓuvha u vha a khou vhulunga masheleni o imaho nga uri.

Zwipikwa zwa tshifhinga tshilapfhu zwine nda nga zwi dzudzanya ngo u shumisa akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanyiwaho, ndi uri u nga ḓivhetshela bono iwe muṋe uri nga ṅwaha ufhio ufhio ndi nyaga u vha ndo swikelela masheleni o imaho nga uri, ndi tshone tshipikwa tshine muthu a nga vha natsho nga murahu ha musi a khou shumisa akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanyiwaho.

Bannga i ya vhuyelwa nga murahu ha musi muthu a tshi khou vheya tshelede ya dibosithi yo dzudzanyiwaho, hu na muṅwe masheleni a nga nṱha ane vha vha khou vhuyeliwa ngao.

Tshipikwa tsha u ita dibosithi yo dzudzanywaho i, ndi, tshi sala i tshi khou ita zwo ri tshi vhe hone so nṋe ndi nga humbula u shumisa yeneyo akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanyiwaho u itela tshelede ya u ya yunivesithi kana tshelede ya goloi, ngauri dibosithi yo dzudzanyiwaho i sia i tshi khou nnyitisa zwo ri ni swikelela zwipikwa zwine na khou ṱḓa vhutshiloni haṋu.

Zwine nda nga ḓiimisela zwone u vala tshelede kha dibosithi yanga, ndi nga ḓiimisela u vala heyi tshelede for ndi nga ḓiimisela.

Muthu ane a nga vhuyelwa vhukuma o vula dibosithi yo dzudzanywaho ndi nṋe ndo vulaho heyo akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho, ngauri ndi vha ndi khou vhulunga masheleni anga manzhi o imaho ngauri na zwipikwa zwanga zwa vhutshilo zwine zwa vha zwi khou ṱoḓa masheleni ndi a sala ndi tshi kona u zwi swikelela.

Zwithu zwine zwa nga itea, khombo ine ya nga vha hone nga murahu ha musi muthu o vhea tshelede yawe yoṱhe kha dibosithi yo dzudzanywaho, ndi zwa uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha a nga hanganea ha sokou bvelela iṅwe nyimele ine ya khou nyaga masheleni nga tshetsho tshifhinga, u ḓo tea uri a ye u vula heiḽa tshelede ya dibosithi yawe yo dzudzanywaho honeha a tshi khou bvisa heyo tshelede u tea u thoma amba na bannga, a vha ambedzana, u tea u badela na bannga uri u khou bvisa tshelede yawe tshifhinga tshi saathu swika.